Ee ke ka e akantsha ka gonne e tla thusa, mo go ba bangwe ba ba sa jeng e mengwe.

Merogo e e jaaka ditamati, o tsaya matlape a tamati o a epela kgotsa o a latlhela ko fatshe ko mmu o leng boleu teng, mme yone e tla ikgolela ka bo one.

Mmele wa gago o feletsa o itekanetse, ka gonne o nwa ntho e e siameng.

Ka go apesa, rooibos-o gore e sa tsenelelwa ke letsatsi le le ntsi.

E nna gore maungo, ga a butswe kgotsa a a bola.

Ke fa ba tlhaba maungo, ka gore ba batla a gole ka bonako.

Ke apole le panana, ka gonne bana ka bontsi ba di rata le bagolo, ka gonne gape di na le dikotla tse dintsi.

Digwete, dikhabetšhe, maphutsi ka one di monate, mme di na le dikotla tse dintsi.

Bana ba sejanong ga ba sa batla mabele ka gonne, ga ba fetsa go a ja ba kgora mme ga ba jele tsa sejanong ba itumela thata.

Ee fa go twe wine farming, go tewa ko go jetsweng teng maungo a tlile go dirang wine.

O sireletse dijalo tsa gago, o tlhoka metsi, o tlhoka ditšhekase khurumetsa dijalo tsa gago, o tlhoka ko diphologolo e ka se di tseneng teng.

Rooibos e ya re thusa ka gonne, e na le dilo tse dintsi tse tla re thusa mo mmeleng.

Segwete ka gonne, ga o jele segwete matlho a gago a simolola go bona sentle. Beetroot ka gonne, ga o tlhoka madi mo mmeleng tshwanetse o je beetroot.

Gore e tlile go lwantsha, dilo tse di sa siamang mo mmeleng wa gago, mme o nne le matla a mantsi.

Melemo e e tshwanang le jaaka ya flu le ya mmele ga o batla go berekisa mala.

Tshaso ya mmele thata, gore e lwantshe dilo tse di tlhagang ko ntle fa o ile ko ntle.

Ke ditsela tsa go ja di-yogurt-e ka gonne di teng mo di-danone-ong tsa bana maungo ao.

Khabetšhe, ditapole, ka gonne ka Mosupologo ke nako ya gore go jewe dijo tse di nang le matla ka gonne, ka la Tshitwe go ne go jewa tlhakatlhakano.

Ka gonne, ga ba sa tlhole ba jala maungo jaaka pele le merogo. Ba e tlhaba gore e gole.

Ka gonne, o ka se o witse gore kamoso o fo nna le pula kgotsa phefo, mme wa felletsa e le gore dijalo tsa gore di felletsa di senyegile ka gonne go nnile phefo le pula.

Maungo a ka tsenngwa sentle fela mo dijong ka gonne, o kgona go a ja a ntse a le esi.

Ka gonne ga gongwe go sa rekisiwe maungo kgotsa merogo, batho ka bontsi ba tla be ba bobola.

E na le seabe se se ntsi ka gonne, ga o jelwe morogo o ikutlwa o siame e le tota, o ikutlwa o na le matla a mantsi.

Merogo ke ditapole, maphutsi, dikhabetšhe, digwete le ditamati, mme e re thusa thata thata mo bagolong.

Ka gonne rooibos e na le dilo tse dintsi mo teng tse di ka go irang gore o nne le dikotla, mmele wa gago o bankanyetsege.

Rooibos e na le seabe se se ntsi ka gonne, re le bantsi ra e rata mme le bana ga ba tswa mo mašwing ba nwa yone.

Ke ithutile gore rooibos e tlhoka matsapa, e tlhoka nako ya 'ore e gole.

Ke lephutsi ka gonne, ga o letsentse sukiri le monate tota.

Rooibos e na le matla a mantsi, e tsentswe dilo tse dintsi tsa farologana go thusa mo mmeleng.

Ga go sa nne le dijalo, ikonomi e tlo go wa thata ka gonne, batho tla ba ba bobola thata ba sa kgone go .

Ke tla dira ka thata gore ke e jale, kgone go fa mongwe le mongwe o e tlhokang.

Rooibos ga e ama ikonomi ka gonne, re le ikonomi ra e rata.

Ka gore o ka se itse gore kamoso letsatsi le tla be le le jang gore o solofele gore, climate e tla be e le jang.

Pineapple, ka gonne e thusa thata mo basading.

Apole, pineapple, avocado, ka gonne ke dilo tse ke di ratang thata.

Lephutsi, digwete, ditapole, khabetšhe.

Ke gore o khurumetse maungo a gago, ka tšhekase kapa o agele maungo a gago gore a sa a senyega ka bonako.

Dijalo di batla mmu o o siameng, ga o jale dijalo gongwe le gongwe ko o bonang mmu ko teng ka gonne, tse dingwe nka se di gole ka gonne di batla mmu o o na le maatla a mantsi a ka kgonang go di tshwara.

Ke gore o nne o lebeletse dijalo tsa gago ka metlha le metlha, gore di sa jewa ke di-funga, kgotsa sengwe, kgotsa diphologolo ka gonne ga di senyegile ga di a siamela ope.

Thata thata ke ka nna ke a re, go jala mofuta o o rileng wa maungo ga o tshwane ka gonne, tse dingwe o tsaya peo ya teng o e tsenya mo mmung, o bonna o e nosetsa gantsi ntsi.

Rooibos o ka nna wa tsaya peo ya teng wa e reka le ga e le ko lebenkeleng, mme wa e tsenya mo mmung, wa nna wa e tshela metsi mme wa e kgetlha ka go e roba.